Dumelang lefapheng la bank-a ka bomadimabe ne ke batla ho le tsebisa hore ha ke sa kgona ho patala loan ka lebaka la hore ke felletswe ke mosebetsi. Ha ke sa sebetsa, empa hanghang ha ke qeta ho thola mosebetsi o motjha ke tla lefella moo ke felletseng teng. Ne ke kopa le se ke tsamaisa tjhelete ya lona la e phamisa la isa hodimo jwalo ka ha le bona hore ha ke iketse tjena empa fela ke ile ka kena bothateng bo hore mosebetsi o fele. Ke ikopela feela tshwarelo eo ke ikopela le hore le bane le mamello ya hore le se ke la nfella pelo.

Ho reka ntlo ke bona ho senya tjhelete ho feta ho aha nna hoya ka nna and-e ntho eo ke tlo e etsa ke hore ke tlo aha ntlo hona le hore ke reke hore ne nne ke boloke tjhelete.

Molekane wa ka ke bona re sa e hloke karete ena na ka lebaka la hore ntse re sa e sebedise le haholo empa fela re dula re patala ditefiso tsa teng le ha re sa etse letho ka yona. Le ha re sa etse letho ka yona ke dula ke e sebedisa jwalo ka dintho tsa teng di phahama tje ke bona hole betere hore re e tlohele.

Ha o sena tjhelete ya tefo ya balloon. Ho na le ditsela tse fapaneng tsa ditefo tseo ka o ka kgethang ho kgone ho hapa koloi eo, oe batlang. O ka nna kgetha tefo or tefello ya ho patala ka kgwedi ka ntlo ya balloon. Hobane batho ba bangata ba tatela ya balloon ke batho ba eleng hore ba na le ba na le tjhelete ya yona e lekaneng e sempa fela ba batla ho e ntsha hanyane hanyane.

Dumelang ba lefapheng la Outsurance le buwa le ena Ntate Mokoena mona na ne ke batla ho le tsebisa hore koloi ya ka e shwele leshala tseleng mona mo ke leng teng ha ke kgone ho etsa letho ke eme ne ke kopa le nthuse ke tla le send-la tsela ya moo ke leng teng.

Credit score ke tsela eo e leng hore o sebetsa ka yona kapa ha o batla ho nka dintho ba sheba teng hore ba ka kgona ho fa tseo o di hlokang na hore o lefela jwang o motho ya tshepahalang na ha o se motho ya tshepahalang credit score ya hao kannete e ba mpe hampe hobane dibanka le poleke tseo kadimang tjhelete ho tsona ha ba kgone ho tshepa ho hlahella o le motho ya sa tshepahaleng ka lebaka la yona nthweo.

Jwalo ka mosebeletsi wa bank-a ke tlo hlalosetsa moreki hore karete ya hae ya mokitlane a ka se e thole ka lebaka la hore dikoloto tsa hae di phahame haholo. Hape o nka nako pele a patala dikoloto tsena na tsa hae tsena na jwale o tla tlameha hore a lokise dintlha tsa hae tsa mokitlane a kgone ho thola karete ena na a kgone ho reka ka sekoloto.

Ke ya botsa hore ke tshwanela jwang ho fumana karete ya mokoloto. Ke lokela ho etsa eng ho etsa bonnete ba hore dintlha tsa ka tsa mokoloto di lokile le hore na ke diteishene tse feng tseo ke tlamehang ho feta ho di fumana le hore na ho hlokahala eng hore ke kgone ho thola karete ena na ya sekoloto eo ke e batlang.

Ke hloka tekanyetso kareteng ena na ya rona ya sekoloto lebakeng la hore matsatsing ao re se nang tjhelete ka ona re kgone ho e sebedisa jwalo ka nne ntse re buwa dibeke tsa ho feta mona na hore re hloka ho reka ntlo e ntjha empa tjhelete ya sokodisa tjhelete ha eyo. Ha re ka thola tekanyetso ya karete ya ho reka ka sekoloto re ka kgona ho thola dintho tse ngata tseo re di labalabelang ebe rona re tla re di lefa ka morao.